Go monate ka gore o kgona go ikentsha bodutu ebile e go ntsha le mo dilong tse dintsi jaaka bo dikotsi tsa straat-a le dilo tse etsagalang ko straat-eng.

Ee, ka gore batho ba bantsi ba rata metshameko eo ebile ga ba sa rata metshameko e ya dinao ko ntle ka gore dilo tse dintsi ga ba sa ba sa batle go di kenela gagolo.

Metshameko e o ka e tshamekang ke bo wrestling, kgwedi ya dinawa le metshameko e mengwe gape e o ka e tshamekang e menate.

Ka gore metshameko ya di-electronic-ke e thusa batho ba bantsi o kgona go tshameka le batho ba bantsi ebile o kgona go tshameka le batho le ka di-data.

Ke gore ke kgona go tshameka le batho ba ke sa ba itseng ke tshameka ke connect-ile ka yone ka data ebile ke kgone gore ke tshameke le batho ba bantsi.

Ke motshameko wa kgwedi ya dinao bolo and-e ebile go batlega data kapa go batlega di-joy stick-e ka gore re kgone go tshameka.

E go ama ka gore matlho a gago a ba botlhoko ebile a o kgone go phomola for nako eo o dula o kgathetse mmele wa gago o kgathetse.

Ka gore fa o sena data se kgone go tshameka le batho kapa o ka se kgone go e bula ebile e tlo ba e ka re e kgabisitse fela.

Ke ka mabaka a gore batho ba a tshameka bosigo ba tshamekisiwa ke gore batho ba bantsi ba robetse ebile lefelo leo a go sana batho ba rasang kapa batho ba buang.

E tokafatsa matshelo ka gore batho ba bantsi ga ba kgone go dira dilo tse bana tshwanetse ba di dire ebile ga ba sa batla le mmereko ba duleletse go tshameka metshameko ya internet-eng.

Dikotsi tsa mo internet tsa metshameko e mentsi tse ke di itseng ke gore e ka go senya tlhaloganyo, o feleletse o sa kgone go nagana sentle ebile o etsa dilo tse ikaelang tse batho ba bangwe ba sa di itseng.

Ka gore batho ba ko magaeng ga ba na dilo tse dintsi jaaka metlakase kapa dipale tsa di inthanete kapa le madi a go duela metshameko e.

Selo se se tlhokegang gagolo mo metshamekong ya internet-e ke di-headset-e ebile le TV ebile television-e ebile le data.

Ke selo se siameng ebile o kgona go gaisana le batho ba o sa ba itseng ebile gape o kgona le gore o sebedise bo di-game tse bitswang bo EA sports, bo E sports-e le di game tse dingwe.

Ee, batho ba kgona gore ba nne ba kgone go itekanetse ebile e monate ka gore o kgona gore o gaisana le batho ebile le data o tshwanetse o dule o na le yone ka metlha yotlhe. Batshameki ba ba kgone go raloke ka yone ya inthanete ebile ba e rata.

Ka gore metshameko eo e kopantsha bana ebile e etsa gore bana ba kgone go itumela ba tshameke, ba sa lematsana, ba sa lwana e ka ba kopantsha.

Ke metshameko ya kgwele ya dinao le metshameko ya ditlhapo bo dikgati, e kopantsha bana and-e ebile e etsa bana ba kgone go itumela haholo.

Ke gore bana ga ba tshameka metshameko eo ba tshameka metshameko eo ka boitumelo ebile le metshameko ya dikoloi ke yone e kgonang go ba kopantsha.

Metshameko ya tenese ke metshameko e o kgonang gore o mongwe a latlhele o mongwe ball-o ebile ke metshameko e kgonang go tshamekiwa ke batho ba babedi.

Motshameko wa go tlola mogala o tshamekisiwa ka gore o mongwe o tshwanetse a tshware batho ba babedi ba tshwanetse gore ba tshware megala ba dikolose megala, ba bangwe ba tlogele mo magareng ga megala eo.